Heyi! Ndingakhetha iqela lamaBhokoBhoko elomdlalo werabhi, ndiwuthanda kakhulu loo mdlalo. Ngumdlalo endiye ndawudlala nasesikolweni, wandenza ndibe neziphumo ezintle kwalapha esikolweni kuba wawufuna umntu aqonde aqiqe futhi azike. Ndiyawuthanda lo mdlalo ngowona mdlalo wam, umdlalo wombhoxo, irabhi.

Enyanisweni uMzantsi Afrika wenza umsebenzi omhle, kodwa ixhala lam nento endingazange ndayithanda yile nto yokuthi aba bokuhlala apha azange bazuze izinto ababecinga ukuthi baza zizuza ndithetha ngabo behospithelithi, kwiindawo zokuhlala neendawo, namashishini amancinci azange afumane okwa kukhula kwakuthenjiswa khona. Eyona nto yayimbi yileyo. Kodwa nje bona amalungiselelo nayo yonke nto nento zaphesheya zazime ngobumi, kodwa abahlali balapha bona zange baxhamle ngendlela babecinga ukuthi bazawuxhamla ngayo.

Hayi, ebutsheni bam ndandisitsho, ndafika kwiileveli ezithile. Kodwa ngoku ebudaleni bam asoze yenzeke ke loo nto kuba nam nengqondo yam azange yaphinda yabuyela kuloo nto lokuthi. Mhlawumbi ndingathuthukisa aba basakhulayo abantwana hayi ukuthi mna ndidlale. Ndandidlala mna ithuba lam, sendimdala.

Laa ntanga lam elihamba ngakhona xa ndibuya esikolweni lixhomekeke kwizinto ekufanele ndizenze endlini xa ndiphuma esikolweni, nomsebenzi owasendlini iihomuwekhi ngelase, zizo ezicacisayo ziveza indlela endiza kwenza ngayo, emva kokwenza imisebenzi yasendlini ndiye ndiye ndivakashele abahlobo okanye ndivakashelwe ngabahlobo.

Ewe, ngumdlalo wefayinali wamabhokobhoko ne-New Zeeland, ndingathanda ngenye imini nje ndithathe umndeni wam wonke, ndithathe ikhaya lam lonke siyowubukela kuba siyawuthanda. Ndibone bendixhasa exesheni elinintsi. Ewe ke.

Umdlalo wamakhadi ngumdlalo wabantu abaleqe imali, abantu abakholelwa kwintlantla yabo, nokuthi bazozuza lukhulu exesheni elincinci. Loo nto yenza abantu abanintsi bayingenele ngenxa yokuzuza imali ngexesha elincinci. Kodwa kuye kubonakale ukuthi abantu abaninzi basebenzisa imali yabo eninzi bedlala lemidlalo kodwa bengazuzi. Kuye kubekho imikhankaso eyenziwayo ngawo lamalungu ee-gambling boards kanjalo ukubacebisa abantu ukudlala amakhadi neminye imidlalo.

Kum ingangubani umntu obalaseleyo kwezemidlalo? Ndicinga ingaba nguCaster Semenya, akhe andixelele indlela ayenza ngayo ukuthi abe nojuqu novuqu olungaka lokubaleka, andazise nemvelaphi yakhe nezinto aqhele uzenza ukuze abe yile nto ayiyo nobukhulu obu abubo.

Hayi, igama elitsha mna ndingathi Bahlulibahluli, Bahlulibahluli, Maqhawemaqhawe. Ndicinge ingaba nguMaqhawemaqhawe, ibe Ngamaqhawemaqhawe ingabanikeza ugquzu ukudlula le yaBafana Bafana, uBafanaBafana sisincinci. Bancitshisiwe ngolo hlobo ndingathi ngamaqhawe, oqhaweqhawe, amaqhawaqhawe amaqhawemaqhawe amaqhawemaqhawe.

Exesheni elinintsi into eyenza ezi holide zikaDisemba zibe yile nto ziyiyo ndicinga yinkolo, into eza kuqala iba yinkolo. Eyesibini, ukuphumla oku kweeholide. Okwesithathu, ukuvakashelwa ngabantu ungababoniyo unyaka wonke. Loo nto yenza ukuthi ezi holide zibe zezona zinkulu futhi zimnandi, kuba ixesha elinintsi abantu bahlala ixesha elide bengabonani.

Ulutsha lukamva, ulutsha lulo oluzawube luphethe kwixesha elizayo. Basenekamva abantu, basenempilo ekufanele ukuthi baphile, banezinto neenguqu ekufanele uba bazenze. Ibalulekile kakhulu ibe ngabo abathatha inxaxheba kwezi zinto kuba ngabo kuthiwa ngesiNgesi zii-future stars ngabo amaqhawe akusasa.

Ibhola ndikhule ndiyithanda kakhulu, ndangenelela iitonamente ndisemncinci, ndafumana iimedali neekhaphu ezinintsi kuba ndinejubane, ndingulo mntu udlala ngobuchule. Nangoku xa sidibene nabasebenzi pha emsebenzini kuye kubonakale ukuba ibhola isekhona apha kum, ingavuka xesha liphi naliphi ndinothando olukhulu for ibhola.

Ndingangqala phaa kutitshala wam ndikhe ndifune iingcebiso, mhlawumbi siqale siwenze mna naye lo msebenzi omnye. Ndikwazi ukuthi xa ndifika phaa ekhaya ndibe sendisele ngalo msebenzi mnye ndibe ngolo hlobo ndiyazihlangula.

Ngoluvo lwam ndiyacinga ukuba nyani ikhona inzuzo ekuthatheni inxaxheba kwezi zinto zokuzonwabisa kuba enyanisweni impilo ifuna kuthiwa ngesiNgesi ibe ne-balance, ibambe ngapha idibane ngapha. Oku ukwenza kweli cala ukwenze kweli cala ukwazi izinto zakho zime ngobumi. Nengqondo ikwazi ukuthi ihlambuluke, nawe njengomntu ukwazi ukuthi, wazi ukuthi aphempilweni uyakwazi ukuthi uxhumane nabantu, ube yile nto ofuna ukuba yiyo.